Go itlosa bodutu fa o le nosi kgotsa o sa itumela metshameko e ka go dira gore le maikutlo, go thoma go thoba maikutlo e thusa go tokafatsa kgaratlho le bokgoni jwa go thoba maikutlo, go thapa botsalano o ka kopana le batho ba bangwe ba ba ratang se se tshwanang mme seno sa dira gore le utlwane.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng o ka tswa go fokoditse go tshameka ka namana, batho ba bantsi jaanong ba ithatela go tshameka metshameko ya ka ntlha ya gore go nna bonolo go fitlha mo megaleng, go bonolo go fitlha mo megaleng go.

Fa o batla go tshameka motshameko mošwa o o nang le kgaisano e nne o ka leka FIFA, Call of Duty, kgotsa .

Mo nakong ya gompieno didiriswa tsa thekenoloji jaaka di-console, di-computer le di-smartphone di dirisa technology e e kwa godimo go ntšhwafatsa tsela ya go tshameka metshameko, tsela ya metshameko e fetogile ka gore jaanong batho ba tshameka ba le kwa mafelong a farologaneng. Ba mo lefatsheng gape metshameko e mentsi e setse e nang le di phatlhalatso tse di golo le mo YouTube le mo Twitter.

Nna motshameko o ke o ratang ke wa dikarata, ka gonne o dira gore ke kgone go nagana ke kgone go le go focus-a.

go tshameka metshameko ya inthanete go tlhokega data, mme motshameko o ke itseng ke wa chess.

Motshameko wa inthanete o nkgapileng maikutlo ke Call of Duty mobile ka gonne o tletse kgaisano, o lebega sentle gape o letlelela o tshameke le ditsala online.

Fa o batla go tshameka motshameko wa inthanete o tlhoka cell phone-u kgotsa khumputara le data gore o kgone go tshameka le batho ba bangwe empa o tshameka online.

Batho ba le bantsi ba rata go tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gonne ke nako e ba ikhuditseng ka yona, bangwe ba tswa meberekong ba bangwe ba tswa dikolong, ka moo ke nako e ba ikgodisa itseng ke ka moo ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo. Fa o batla go tshameka motshameko wa inthanete o sena data o tshwanetse go reka data ya unlimited.